Umgidi endakhe ndaya kuwo kwenzeka eyona nto ikhwankqisayo kude kube nanamhlanje kokokuba unyana okanye inkwenkwe leyo yayiphuma esuthwini iyokwenzelwa umgidi oonina nje yayingabo abathetha kumaxhanti asebuhlanti beyala inkwenkwe leyo ibuya esuthwini, into leyo engaqhelekanga ke apha kwisiko lethu. Ngenxa yokuba ke sekusebenza bona ngoku oomama baye ezinye izinto bazithathe ngoba zenziwa ngemali balibale ukuba kukho isiko nesithethe esihamba ngaso.

Ulawulo lwangoku lobunkokheli nolawulo lwakudala lobunkokheli bufana nje ngento enye ngokuba bonke basemagunyeni kwaye banawo amandla okuthetha into kwenzeke. Olwangoku ulawulo abantu nje sebengoohlohlesakhe ngoku, umntu uthi kusokugcwala iipokoto zakhe abasenangxaki nanxa noluntu olu alukhokeleyo okanye alumeleyo. Umntu uhlohla kwezakhe iipokotho ngoku zithi zisawugcwala aswaye ecaleni. Angaswayi nokuswaya ngelinye ixesha aqhubekeke ade abe uyabhukuxa.

Le nto ingumntu iyawufunda de iyofa ngoba kaloku iilwimi okanye ulwimi lwesiXhosa luya lukhula mihla le. Kubakho ke namagama athi acatshulwe kwizaci namagama lawo athi abuye abe nentsingiselo efihlakaleyo. Yiloo nto ke mhlawumbi ngelinye ixesha azawuvela njengamagama engathi ngamagama amatsha kanti ngamagama ebekade efihlakele kwizaci zethu esithi sibuye sizisebenzise xa sifuna ukuntsokotha, kodwa ke kule mihla seyikhona sibuya siwasebenzise nje nanje na.

Azange ndayenzelwa mna intonjane kodwa ke sendikhe ndayibona isenziwa. Intombazana lena iyathomba ihlale izile endlini enkulu. Iye ke yakhelwe umdiyadiya, ibe ngulowo izawuhlala ngapha kwawo lo mdiyadiya lowo, ithombe khona, izile ingadibani nakwa nanto zomhlaba ihlale phaa. Ze apha phakathi kule ndlu ikuyo kufakwe ingca ndlu yonke le, kube ke kukho inyama nto yonke ezawube ikhona. Mhla iphumayo ixhelelwe inkomo, emva kweentsukwana iphume ikwazi ke ngoku uba ingenile ebudaleni.

Into enokwenziwa ngumzali kukuba rhoqo umntana xa ebuya esikolweni efika endlini kumele ayazi ukuba ngexesha engena phaa egeyithini yakokwabo ebuyile esikolweni ayazi ukuba apha endlini kuthethwa ulwimi lwenkobe. Olwasemzini isiNgesi asifuneki, uya kusithetha ngaphandle qha xa efika esikolweni. Loo nto leyo iza kumnika indlela yokuba akwazi ukuzithetha zombini ezi lwimi kwaye ngokulinganayo kwazo, ngoba enye uzawube eyithetha endlini olu lwasemzini uzawube edibana nalo esikolweni nje kuphela.

Usuku lwam lokuzalwa yinto ehlala indonwabisa rhoqo leyo xa luse lusondele. Kwaye indlela endibhiyoza ngayo andenzi nto inkulu ntonje ndibiza abo ndisondelelene kunye nabo. Ndithenge loo keyiki kunye neziselo ezimbalwa, ndiqhubeke ke nokunye okumnandi. Iba yimini nje yokuba ndizivise kamnandi kwaye ndibhiyoze nabo basondeleleyo kum, ingabi yinto enkulu.